Ha ke nahane ba ka atleha haholo ha ba ka rutwa ka leleme la Sesotho hobane, mantswe a mang a Sesotho a thata haholo, mme a tla ba thatafalla ha ba tlameha ke hore ba ngole kapa ba bitse le hona ho wa bala.

Ba phelang ditoropong ke bona e se le bona ba seng ba sa tsamaye ba sa tsamaisa maphelo a bona ka tsamaiso e nepahetseng ya leloko. Ha ba sa mamela batswadi ba ntseng ba tsamaisa maphelo a bona a nepahetseng. Ba mamelang batswadi ke bona e le ba mahaeng, hobane ba ntse ba phela le batho ba kgale ba ntseng ba ba ruta melao le hona hore ba dule ntse ba hlomphe melao eo.

Ke tlo pheha setjhu sa nama ya kgomo ka stamp-o be ke etsa le di-salad. Ke tla tlatselletsa ka di-vege tse pedinyana e leng moroho le mokopi o phehela batho.

Ee lebitso la ka le tswa sethatong sa lebitso la mme wa ka la bohading.

Ha ke utlwisise hore mapheko ke eng, ha ke a tsebe hohang.

Ke na le lesokwana la sokang papa. Ke na le mopotjwana o tshelang jwala ba Sesotho. Ke na le moseme o ho dulwang ho ona fatshe.

Ho bolela hore mme ke yena a tshwere lelapa a bonang hore bana ba jele ka tlung ba hlapile mme ba hantle le hore ba bolokehile.

Re lokela ke hore re tsebe hore lelapa leo esale e le le bo re neng ho tloha kgale. Bana bona ba iketsang barena e se barena. Ba tlameha ko hore ba thole kotlo hobane ba nyenyefatsa le ho nyefola ba boreneng ba nnete.

Hangata batho ba kopiwang hore ba yo kopela e mong mohope wa metsi motsaneng o mong. E tlameha e be malome, rakgadi, ntatemoholo le rangwane.

Ntho e ka re thusang haholo jwalo ka setjhaba, ke hore batjha ba fumane mesebetsi. Ba kgone ho phutheha diterateng mona le hore ba tlohele ho nahana botlokotsebe.

Ee ho na le ntate a moholo e re mo tsebang mane, a ithaopileng, a tsebang hore o tlaleha di ditletlebo tsa rona baahi ho mang. Ke yena eo re mo tshepileng hore a re buelle.

Eya e sa le bohlokwa haholoholo hore re be batho ba tsamayang ka nnete le ka toka.

Ho lokela hore ho hlahlojwe pele, ho tsejwe hore monga lebollo ke mang, le hore ho ya batho ba bakae. Le hore sepolesa se sebedisane le Lefapha la Bophelo bo Botle le setjhaba.

Hoya ka nna ke bona diaparo tsena tse ntsho e hlile di etsa batho ba kgesolle bana ba di apereng. Ke bona le dikgwedi tsena tse tsheletseng e le dikgwedi tse ngata haholo ho apara thapo. Dikgwedi tse pedi kapa tse tharo ke tsona tse tla loka, mme ho no ka ba hantle le ha batho ba ka apeswa thapo ka diaparo tse ding tsa masela a mang ntle le a matsho.

Ho ya ka nna mafahla ha se motho a le mong, ke batho ba babedi. Ee ke phela le yena e leng molekane wa ka, ho ya ka nna hore a kenywe mokoting ke bona e se ntho e hantle e ka nnang ya dula e sa mo tshwara hantle maikutlong.

Mabitla a kajeno ha a sa tshwana le a pele, bafu ba kajeno ba se ba patwa ba patlame. Ke dumellana le ho patwa ka lebitla la mofuta wa sejwalejwale.

Ho jala lapeng ho wa boloka haholo hobane ha ho no tlameha ke hore o nno reke dijalo toropong haholo. Nna ntho e ke ratang ho e jala haholoholo ko ho jala tamati tshimong ya heso. Ho jala tamati ebe ha ke qetile monene kea e hlaolela hore e mele hantle.